Ndi humbula uri mobile money i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine ngauri vha a kona u shumisa dzi founu dzavho u langa tshelede, vha kona u u u rumela vhathu na u rumeliwa dzi tshelede dzavho hu tshi khou shumisiwa founu fhethu hu tshi kho shumisa founu fhedzi muthu a songo vho ya abva aya moḽoni kana a namela thekhisi a ya ḓoroboni, u a kona u shumisa founu yawe u langa tshelede yawe.

Life cover i i nga shuma sa thulusi arali i tshi kho khwaṱhisisa uri musi vhathu vha tshi ṅwalisa vhaṅwe vhathu for dzi one million dzi tshelede dzinzhi dzinzhi tshelede khulwane vha vha vha so ngo vha sa khou puḽana u vha vhulaya uri vha fhele vha sale vha tshi kho wana dzi life cover. So vha tea u verifaya uri muthu ane u kho ṅwaliswa ane u a zwiḓivha uri o ṅwalisiwa na.

Fhethu tshithihi tshe tshe nda pfha musi ndi tshi vula akhaunthu, ndi uri musi ndo no fhedza u vula akhaunthu ndi tea u ṱavhanya nda yo dipositha tshelede uri akhanthu heneyo i kona uvha active, hune nda ndi nga dzula vha kokodza kha yeneyo akhaunthu uri musi ḓuvha ndi tshi vha na tshelede vha kone u i kokodza heneyo tshelede a ḓa than uri ndi deposit heneyo tshelede ḽeḽo ḓuvha nga tshetsho tshifhinga.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali na nga badela ḽounu nga tshifhinga ndi uri, ni vha na credit score tshavhuḓi tshine tsha nga ni thusa musi ni tshi vho ṱoḓa u renga nnḓu ni tshi kho ṱoḓa u renga goloi kana ni tshi kho ṱoḓa u kolodisa loan futhi, ngori ni vha ni na ni na record yavhudi uri inwi ni kone u badela nga tshifhinga.

Akhaunthu ya bannga i fana na nnḓu kha muthu sa izwi i tshi kho ita uri tshelede i dzule yo tsireledzea hanefhaḽa, yo tsireledzea nahone i nga kona u vha i tshi khou gonya kha dzi interest, zwi thusa uri muthu a si vhee tshelede yawe fhasi ha mi mmbete.

Zwine vha nga ita uri bannga i tea u vula uri u vula akhaunthu zwi leluwe ndi uri vha nga ita uri vhathu vha kone u vula dzi bank account dzavho vha mahayani vha tshi kho shumisa fhedzi internet, hezwi vhono fhedza nga u ralo vha verifaya vha verifaya nga u ralo vha vha rumela bank bank card dzavho vha hayani.

Zwi nga ngita uri ndi dipfe ndi zwavhuḓi ngauri vha vha vha kho themba uri ndi ḓo kona u badela heneyo tshelede for miṅwaha miṱanu i ine ya tevhela, zwi amba uri vhavha vho dzhia vho vho vho dzhia tame thembo yavho i isa kha nṋe vho nthemba uri ndi a fhulufhedzea.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi tshi bvisela khagala ndi uri interest rate yavho i vha i tshi kho ntshadzha lungafhani na uri interest rate ya hone hezwi miṅwaha i tshiya itshi ya interest rate i nga si engedze na, nda vha ndo ḓi wana ndi khou badela dzi tshelede dzi nnzhi dzi tshelede dzine a ri ngo tendelana nga dzo.

Ndi nga ri khonani yanga kha iye banngani ine ya vha i khou i shumisa i yo vhudzisa hone uri ri kone u wana vhuṱanzi nga vhuḓalo uri ine muthu a tshi ṱoḓa u hadzima ḽounu itisa hani futhi navho vha bannga vha ḓo dovha vha mu tsheka uri hezwi a tshi kho ṱoḓa u apuḽaya for loan u khwaḽifaya for loan ya vhugai, nahone hu vha hu khou hola vhugai vha sedze na uri tshiimo tshine a vha khatsho a nga kona na u badela murahu tshelede dzavho dzine dza dovha dza na interest rate.

Ndi nga muvhudza uri mobile money ndi yone ine ya khou shumisiwa zwino sa izwi zwino vhathu vha vha khou shumisa thekinoḽodzhi, ndi nga dovha vha nda muvhudza uri mobile money i nga mu i nga mu saivela lwendo lwo ya moḽoni noya ḓoroboni, sa izwi zwoṱhe zwithu zwa ḓo vha a khou zwi ita hanefha nnḓuni kha founu.

Kha luṱingo lwanga wallet yanga nda ḓo vha ndi khou vhulunga uri hu savhe na muthu ane a ḓo kona u vula wallet yanga, na u sedza na uri tshelede yanga yo vhulungea u swika gai, wa sedza na uri hunga sivhe na muthu ane a ḓo kona u i hekha.

Ndi nga ri hoyu muthu a mmbudze vhunzhi nga ha life cover uri ndi vhe ndi tshi khou ita ndi tshi kho vhea masheleni hanefhaḽa ndi kho u vheya masheleni hanefhaḽa, arali something tsha bvelela kha nṋe vha muṱa wanga vha nga kona u ya kha honoyo muthu honoyo muthu a kona u vha ṱalutshedza uri process ha hone uri vha kone u wana masheleni anga a life cover tshimbilisahani.

Ndi ḓo vhudzisa uri u badela nga baḽuni ndi mini nahone u badela nga baḽuni hu ḓovha hu tshi khou ntsha tsha for miṅwaha mingafhani, nahone u badela nga baḽuni hu ḓa na dzi interest rate ngafhanani phesenthedzhi ya hone yo imisa hani.